Ndingamcebisa ukuba phambi koba ayofaka isicelo se-credit card ebhankini ukuba aqinisekise ukuba une-credit score entle. Loo nto uza kuyiqinisekisa ngokuba afune okanye avule iiakhawunti ezincinci ezifana nezempahla nezeselula khona ukuze azokwazi ukwakha i-credit score yakhe. Yakuba intle kumaxa azawuya kwibhanka ayofuna isicelo. Ndiqinisekile uya kusifumana kuba ibhanka izawubona ukuba i-score sakhe sihle sekhredithi.

Ikhadi lekhredithi linceda ukuba ukwazi ukuthenga into ofuna ukuyithenga naxa ungenamali. Le nto ikunceda xa usezingxakini ufuna ukuthenga iimpahla, ufuna ukuthenga ukutya, ndibala ntoni na.

Ayingendiphathi kakuhle xa ndiqala ukuziva ezi ndaba, kodwa ekuhambeni kwexesha ndingathatha loku kukhatywa njengenkuthazo yokuba ndihambe ndiyozama iindlela zokwekhulisa inqanaba lam letyala. Oku ndingakwenza ngokuba ndihambe ndiyovula iiakhawunti zempahla zona zingadingi nqanaba letyala eliphezulu. Zona zizawundinceda ukuba ndakhe inqanaba lam letyala khona ukuze ndizoba selungelweni lokufaka isicelo ndifumane ikhadi letyala.

Oyena ndoqo sisazisi sakho saseMzantsi Afrika isenokuba likhadi okanye yincwadi eluhlaza. Kwezinye ibhanka ziye zifune iphepha likaceba, phepha elo liza kuxelela ukuba uhlala phi kuba loo dilesi iyakuthi idingwe ekuvuleni ikhadi, ezinye iibhanka ziye zifune ukuba ube nesixana semali ozosifaka xa uzovula ibhanka.

Ikhadi ledebhithi linceda kakuhle xa ufuna indlela efanelekileyo yokufumana imali kwiakhawunti yakho kunye nokutshekisha okanye uhlawule into oyithengayo ngokupheleleyo, kuba ezi zinto zithengwayo zikhupha imali kwiakhawunti yakho kwangoko kwangelo xesha. Amakhadi edebhithi anokuba yindlela elungileyo yokuqinisekisa ukuba awuchithi imali engaphezulu kwaleyo unayo.

Mna ndiyibona iyinto elungileyo kuba loo nto .

Ndiyakuqinisekisa ngalo mzuzu uye uzive ngathi utshayiswe nguloliwe, uye ube ngathi uphethe ilizwe ngamagxa akho kuba uye umelwe yintloko ungazazi nomawuyenze ixhala lisibethela ukuma uvalo kuba le mali uyixakekele kudala mhlawumbi uyilindile and.

Intliziyo iye ibethe ukuma, umzimba udinwe ube ngathi utshayiswe nguloliwe ungazazi nemawuyenze ingqondo iphithane ingakumbi xa le mali kudala uyilindile kuba unengxaki ofuneka uyiqoshelisile ngale mali. Ngoku nantsi imali awuzukwazi ukuyifumana kuba ikhadi litshonile, kube uyimpela nyanga ibhanka igcwele izawuthatha ixesha ukuba ufumane ikhadi elitsha kufuneka uqale uyofuna iimpepha kwaceba ndibala ntoni na.